Ndingaye ndimcenge ukuba makawuthathe umasingcwabane kwenzele mhla walala akavuka singasokoli sihambe sicela uncedo koorhulumente, emphakathini, ebantwini sihambe singena iminyango ngeminyango sicelo uncedo. Sikwazi ukuba simngcwabe kakuhle uhlonipheke umngcwabo wakhe, yonke into edingekayo emngcwabeni ibe khona ngenxa kamasingcwabane. Umasingcwabane uyanceda kakhulu uyayikhupha imali uyayikhupha ibhokisi, ngamanye amaxesha uye akhuphe nokutya. Ndingakucebisa ukuba makawuthathe ke kwenzele umngcwabo wakhe uzoba ngumngcwabo omhle.

Ukuze uvule iakhawunti yebhenki entsha eMzantsi Afrika kufuneka uphathe isazisi sakho sokuba ungowalapha eMzantsi Afrika. Uphathe iphepha labahlali qha iinto ezifunekayo xa uyovula iakhawunti.

Ndingamcebisa ukuba makakaqale ame ayilindele ajonge omnye umntu ojoyineleyo ukuba nyhani na iyamnika le mali. Andiyithembisisi mna le nkampani ngoba akukho apho unofumana umsebenzi khona kuthiwe bhatala, qala ubhatale imali. Kwaye bangazenza izithembiso bangamniki le mali bathi bazomnika yona ubomi bakhe bonke, ndingamcebisa ukuba makakhe ame ngoriskha akhuphe le mali bayifunayo, makakhe aqale ame ajonge ebantwini abayijoyinileyo ajonge ukuba nyhani na le khampani izithembiso zazo iyazifezekisa.